Ndakhe ndafumana intoba funeka ndingene kuWhatsApp ngoba umntu endithetha naye efowunini uphelelwa yi-airtime kwaye nam andinayo i-airtime. Ngoko kwacaca le nto yokuba ingxamisekile, ngoku funeka ndikwazi uhoyana nayo. Kwaye kwafuneka uba ndihambe ndiyokhangela uba andinayo na imali kwiephu uba ndithenge le datha, ndikwazi uyifumana okanye ndikwazi ukukhawuleza ndiye kwindawo eneWi-Fi, ndizokwazi ufumana ke ngoku idatha, like, ndikwazi ukhomyunikheyitha naye, ndikwazi utsala kule Wi-Fi, okanye ndiendaphe ndiboleka, into ezawuphinda ibe nenzala. Kodwa ke ngethamsanqa, kwafumaneka uba kukhona indawo apho kufutshane khona okuneWi-Fi khona, ndakhonektha khona.

Xa kunonyamalala i-smartphone imini yonke kungathetha uba singabantu ngoku singakwazi ukuhlala phantsi sikwazi uncokola, sikwazi uvana uba kwenzeka ntoni ngempilo yomnye nomnye, kunoba sikwazi soloko sijongene kwii-smartphones zethu uba kwenzeka ntoni ezweni kunento yokuba kwenzeka ntoni emphakathini, kwenzeka ntoni ezimpilweni zabanye abantu, siyazi nomntu ocinezelekileyo, simazi nomntu odinga iingcebiso, odinga amazwi wokhuthazeka. Ngukhona utshintsho kwaye ungalutshintsho elakhayo, ngoba sihleli njee sijonge kwezi fowuni sifuna ukuqonda uba kwenzeka ntoni, yintoni ethrendayo, yintoni esinokwazi uyenza. Ngamanye amaxesha azisakhi, kusigqiba ubuthina, ubuntu bethu.

IWi-Fi yasimahla, ewe, inako ukunika ubungozi, ngoba ngamanye amaxesha umntu angakwazi ukuaksesa izinto zakho ongafuni zaziwe ngabantu, ii-apps zakho, nakwiimali zakho. Ingakwazi ubuchitha ubomi bakho, kwaye ke ngoku iindlela zokuzikhusela yinto yoba ukwazi ukuprayivethayiza izinto zakho, uyazi uba uyisebenzisa uyisebenzisela ixesha elingakanani, ingasoloko i-on iWi-Fi kwalapha efowunini. Funeka usoloko xa ugqibile sokuyicime laa mzuzu, kwaye ke ngoku izawuthanda uba nobunzima ngento yoba kaloku ngamaxesha awunayo idatha, ngoku funeka unyanzelekile uyisebenzisile. Yinto yoba iyafuneka.

Ezilokishini kwiindawo esihlala kuzo abafundi bezikolo baye basokole. Ngamaxesha kaloku kwizikolo abakuzo azikho ii-computer labs apho bayokwazi ufunda bakwazi urisetsha khona. Kwaye izifundo zabo ngoku zidinga intoba bakwazi urisetsha, bakwazi ufumana uncedo kwii-intanethi. And abazali abasoloko benazo ezi datha bazidingayo abantwana, ngoba aziprovayidwa kaloku nangurhulumente ezikolweni, kodwa bayayazi imeko yabantwana abasezilokishini, ngoba amakhaya awafani. Ngoku ingaluncedo kubantwana besikolo, kodwa kuyo yonke loo nto iyafuna ukuba imonitharishwe uba isetyenziswa njani, ngeliphi uhlobo, ngoba kaloku ayiyonto zesikolo zodwa into okukwazi uzifumana kwi-intanethi.